Ho bua nnete, ke bona e le ketso e leng horeng ka di nako hoya ka hore di nako tsa teng di tsamaya jwang. Ka nako tse ding o fumane hore ha se mmono o motle hobane di etsa ho bua nnete di etsa hore batho ba ikutlwe le hore ba ba botswa ho pheha moo ba shebileng hore ba tla fumana dijo tseo ha bo bebe di polekeng tse ding. Hape ke bona hore ho rekisa dijo tsa setso di shopong tse ngata ho etsa hore thahasello kapo yona ntho ya hore motho a lakatse kapa a batle dijo tsa setso kapa tsa habo bona. Ho etsa hore batho ba seke ba di lakatsa hakalo hobane o ka di fumana kapa hona ho di fumana habobebe di polekeng tse ngata. Moo e etsa hore setso sa rona se bonahale o kare ha se sana moelelo kapo hona hoba le seriti. Hape ke ntho e lokileng hobane e bontsha batho ba etelang dibaka tsa rona hore.

Haholo holo batho ba phehang dijo tsa setso, ba rata ho di phehela kantle. Ha ba di phehela ka ntle, ba sebedisa di pitsana ebile e seng di pitsana. Dipitsa tse kgolo kgolo moo, ba tla pheha ka ntle. Ba besetse mollo fatshe. Ba etse dijo tsa setso.

Hona le pina e ngwe e ke e thabelang haholo ya setso ya ere ha o bina hanyenyane feela. E re ha le yona nka e bula, nka mo fa yona ka mahlale aka. Nka se tjhetjhe ke tseba hore nama e monate. Pina eo e bontsha haholo holo hore Sesotho ke puo e monate e loreng ha o e bua motho o ka e thabela. Ke nahana hore taba taba e kgolo e etsang hore ke thabele pina eo, ke taba ya mmino le di bente tsa ona. Le ka mokgo mmino wa pina eo a qapodisa mantswe ka teng.

Sebakwa ke taba ya hore dijo tsa setso ha se na di chemical kapa ka sekgowa ba re di engineer-ile.. They are engineered. Jwale e bolela hore dijo tsa setso di santsane di le dia tura. Hake batle hore dia tura e feela, ke batla hore di di na le moleng boleng di rich ka lentswe la sekgowa. jwale di etsa hore batho baje kapa hona ba thabele hoja dijo tse loreng di rich, ebile di etsa hore batho ba seke ba tshela bo di ntho tse ngata. Jwalo ka bo di spice, matswai a mangata ae etsang hore batho ba kule haholo holo. Ke ka o fumana hore batho ba se ba dulang ba ja dijo tsa sets. Kapa batho ba dulang mahaeng, ba phela nako e telele hobane dijo tsa bona haba dutse le di ntho tse ngata, jwalo kapa mafura, di spice tse ngata ngata tse engineered.

Di ntho di se di fetohile haholo hobane o kgone ho fumana hore motho o kgona ho nyala motho a tswang e bile polekeng e kantle ho Afrika Borwa. Kapa yona e kantle le ho country ka lentswe la Sesotho moo batswang teng. Mmono waka ke hore motho o mong le mong o na le toka ya hore a ikgethele seo a se batlang le bophelo boo abo batlang ho bophelo. Le teng o ka se thibile lerato ha motho a ithatetse motho wa mofuta o mong hase bothata hakalo. Ho tswa ka hore yena o thabile nna kapa ha thaba.

Ho ya ka nna taba ya ho be le morena kapa borena, ke taba e leng hore ha ke utlwisise ho bua nnete. Ke ikutlwa e le hore motho e mong le mong aka kgona hore a etse hore poleke e tsamaye ka tsela e jwang. Haebe o beha morena tulong, o etsa hore abe le bokgoni e seng bokgoni e fela a be le entitlement ka lentswe la sekgowa. Ya hore o batla hore yena a laole naha ka tsela e jwang. E fela jwalo kaha poleke e ngwe le engwe e tlamehile ena le e be le motho e leng hore o wa e etela pele. Ke nahana hore taba ya hore borena bo hlahlama na jwang ke taba e loreng ha se ntho ya lelapa fela. Mohlala haebe ntate ene e le morena ngwana a mo hlahlamang ha ka hlokofala tlamehile be morena. Ke ntho e sa lokang. Tlamehile ba etse hore motho e mong o mong ona le bokgoni ba hore a lwanele taba ya borena.

Ho bua nnete, ke bona ele taba e leng hore e utlwisa bohloko hobane bo ngata ba batho kapo bona bana. Le nna ke ikutlwa ke amehile haholo hobane ke se ke sokola ho bua Sesotho. Ka baka la hore senyesemane ke puo e leng hore e bua haholo kapa e bueha haholo malapeng. Moo motho a qetelletse a lebetse hore setso sa hae kapo hona hore o tswa kae. O fumane motho ha tsamaya mebileng, o tseba senyesemane. Ho feta moo a tswang teng. Ke taba e hlokolosi e bile e utlwisang bohloko haholo ho bona bo rantsho kapa hona motho a lebala kapa hona ho sa tsebe mo a tswang teng.